Iintjhijilo ezilethwa kubanjwa kweminyanya yeentjhabatjhaba. Kukobana ekugcineni izinto zigcina zingakhambi ngendlela yehlelo.

Kwaba mnandi khulu ngombana bengenza into engithokozisako.

Iye ngingalunga ngombana nginebekezelo.

Kuyababumbanisa abantu isitjhaba ngombana kugcine

Ayazuza ngombana abantu bayenze bazokuthenga izinto abazitlhogako.

Umdlalo engiwuthanda khulu ngewebholo ngombana ukwenza bona ubeke ithemba lakho loke kiwo.

Woke umuntu angalithokozela ithuba anganikelwa lona kobana azibonakalise.

Minengi khulu imidlalo esingathanda ukuyibona idlalwa khona la eSewula.

Imidlalo iyayisiza imizimba yabantu kuthi ihlale isesimeni esilungileko begodu ibe majadujadu.

Abantu abanengi enarheni yangekhethu bathanda ukudlala ibholo.

Loya wokuzilibazisa ngiloya owenzako ukukhambisa isikhathi. Wenza ngokuthanda, womdlalo ngiloya owudlalako ukwenza isiqiniseko sokobana i-team yakho iyawina.

Umuntu owangifundisa umdlalo engiwuthandako lo ngubhutami uyayithanda khulu ibholo.

Benze isiqiniseko sokobana bayafunisisa into ebayithandako nebathanda ukuyenza ngaphandle kokudlala ibholo.

Ilutjha lizuza ulwazi nezinto ezenzekako esitjhabeni sekhethu.

Ukudlala kukwenza bona ukghone ukucabanga kuhle ngengqondweni.

Ihlangothi elibudisi kulokha nanizama ukuwina kungawineki.

Ngenza isiqiniseko sokobana ngiyaku-enjoya lokhu engikwenzako.

Ngingenza isiqiniseko sokobana kuyamenyezelwa lokha nakunomnyanya obanjweko.

Imidlalo ethandwa babantu.

Imidlalo ethandwa babantu abatjha esikhathini sanje. Yibholo, yi-rugby nale ekuthiwa yi-tennis ball.

Iye ngivumelana nayo.

Ukuthumba nokungathumbi kuyakwenza wena njengomuntu omutjha. Ubone ukuthi izinto azihlezi ziphumelela ngaso soke isikhathi lesi ofuna ziphumelele ngaso.

Imidlalo ifundisa ngendlela kudlalwa ngakho namakhowuju izinto ebazicoca nabadlali.

Imilithetho yemidlalo lokha nawugadange umuntu ngephoso uthola i-red card.

Ukwenza isiqiniseko babe

Ngiyavumelana nazo ngombana sikwenza ube sebujameni obulungileko.

Ngokwenza isiqinisekiso sokobana kuneenkoloyana ezincani ezizongena zithathe abantu. Zibakhambise zibase lapho bafuna ukuya khona.

Ingamurhelebha khulu ngombana ukuthumba kwakhe emidlalweni, kuzomenza abanethemba ngekusasa lakhe.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu ngewebholo ngombana kulapho abantu abanengi angahlanganyela khona.

Kumele athole imvumo ebuya ebabelethini bakhe.

Anomthelela omuhle khulu ngombana abantu sebazinikezelile ekudlaleni ibholo.

Kuqakathekile ngombana nizokukghona ukukhulumisana, lokha ibholo nayize komunye.